Kgetlho la ntlha ke palama sefofane ke ne ka ikutlwa ke itumetse, mme ke na le lesego nyana go ne go na le maikutlo a a tlhakatlhakaneng. Fa sefofane se simolola go tloga mo mmung itemogela a go duma ke maikutlo a tshogo le le golo o kare ke a tlhokofala nyana mme morago ga gore metsotso e mmalwa ke a simolola go iketla ke itumelela leeto la me. Ke ne ke etela kwa lefelong le le kgakala ke a malatsing a boikhutso kwa teng, ke a go iketla.

Ke ka rata go pagama sefofane ka ntlha ya boitumelo jwa go bona lefatshe go le kwa godimo, ke akanya mmele utlwa wa go bona maru, go bona ditoropo le go bona naga di le kwa tlase e nna seo se se gakgamatsang thata se se itumedisang.

Tsala ya me fa e batla go ya go palama sefofane kgetlho la ntlha a ya kwa nageng ya nigeria o tshwanetse go reka ticket-e, ticket-e ya go palama sefofane e tlabeng e mo dumelela go palama sefofane o tshwanetse go paka dilo tsa gagwe tsa molao, o tshwanetse gore a fitlhe kwa boemafofaneng ka nako, dilo tsa gagwe di tshwanetse go check-iwa pele a ka fofa. Fa a fitlha kwa Nigeria go tla be go na le boramolao ba wa mo check-ang.

Tirelo ya dibese mo toropong ya me e botlhokwa thata ka gonne dibese di boloka nako, dibese di pega batho ba le bantsi, ba fitlha kalo kwa ditirelong tsa bona, dibese di fokotsa pharakano mo ditseleng ka gonne fa batho ba le bantsi ba dirisa dibese dikoloi di a fokotsega mo mebileng. Seo ke se se rateng ka dibese ke gore e di tlatsa batho thata mo ebileng ba bangwe ba feleletsa ba eme ka maoto.

Go dirisa karata ya dibese go siame ka gonne go boloka nako, go fokotsa mela e meleele, ebile go boloka le tšhelete. Mme seo se leng bothata ka dikarata tseno ke gore fa e latlhegile o na le bothata, a mannye ga a lekana batho ba sokola go tlatsa dikarata tsa bone tsa dibese.

Motho yo kgweetsang dibese fa re re motho yo o siameng re a bo bona fa a na le botho bese, ke motho o be o dirisanang sentle le ba bapalami ba bese, ke motho yo o kgweetsang sentle a kgone go laola gagwe, ke o salang melao ya tsela morago a gago a ka se kgweetse batla ene, ke motho yo o dirang polokego mo bathong ka gonne ga a kgweetse a nole o latela bapalami ka nako.

Strike se tlisa dikotsi se tshwana le go senyega madi, go tlala ga dikoloi mo tseleng, fa go na le dikoloi badiredi ba dibese ba palelwa ke go feta ditirong tsa bona ka nako, mme batho ba fitlha kwa ditirong tsa bona morago ga nako e ba berekang ka yona, strike se senya le ditsela.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng gonne ba leka go boloka lenaneo, ba na le lenaneo leo ba le thadileng gore dibese di tla tsamaya ka diura dife le dife. Seno se fa bapalami ba dibese nako ya go ipakanyetsa go palama dibese, gore ba fitlhe nako mang kwa ba berekang teng. Seno gape ke gore badiredi ba dibese ba kgone go nna le tiro e bolokesegileng ba itse gore ba tsena nako mang ba tšhaisa nako mang, fa bese nkema ka dinao mo go yona nka leka gore 'tsatsi le le latelang ke boloke nako ya bese.

Ke ne ka siiwa ke bese ka ntlha ya gore ke ne ka tla kwa setopong morago ga metsotso eo bese se e fitlhang ka yona, ga ka kgona go palama mme ke ne ka ema diura di le mmalwa go palama e latelang. Bese e ka tshwara nako, mme bapalami bone ba ka fosa nako ka ntlha ya dilo tse di latelang dilo di tshwana le go fosa setopo, go fitlha thari kwa setopong, gongwe go diiwa ke sengwe kwa lapeng.